Abantu abangamadoda ngabona banceda kakhulu xa ifika eentweni zokuxhela isilwanyana esona sizawusebenza kumcimbi uzawube wenziwa ekhayeni.

Into yokuqeshwa kwabapheki yinto eqheleke kakhulu ezidolophini, ayiqhelekanga ezilalini. Eyona nto ndingathi ilungile kukuba xa kuzawuba nomsebenzi ekhaya ibe lusapho oluncedisa ngopheka okanye ibe ngabamelwane abaphumayo bazoncedisa ngokupheka.

Ndingamchazela uba athathe ezaa mbotyi azivase, athathe umngqusho awufake embizeni adibanise nazo iimbotyi, azivase zonke, azifake embizeni, azibeke eziko, zibile.

Ndicinga uba umleqwa yinyama emnandi yesintu. Ndawutya kanye ndawuthanda qha andinowupheka andinowupheka.

Amanyathelo endinowathatha kukuba umntana enzelwe umsebenzi, ahlawulwe okanye alotyolwe azokwazi ukwamkeleka ngokwesiko kumzi omtsha endizobe nditshatele kuwo.

Eyona ndima ndinoyidlala isezimbizeni, ndiyathanda kakhulu ukupheka. Eyona ndima ndinoyidlala xa kukhona umtshato ndingapheka, ibe ndim osezimbizeni, ndifune ke uncedo kolunye kwabanye abantu bosapho okanye kubamelwane.

Ukutya kwesintu endikuthandayo yimifino, umngqusho, sonka samanzi, kundenza ndizive ngathi ndingumXhosa wokwenyani.

Ndicinga ukuba kukukhawulezisa inkqubo yophiliso.

Ndicinga ukuba umzala wam ogama lakhe linguMonde ngoyena igama lakhe lingamfaneliyo ngoba akanawo tu umonde. Akakwazi ulinda, yonke into uyifuna ngongxamiseka, wasoloko engxamile. Akanawo umonde wokulinda.

UbuKristu buyiguqule kakhulu indlela abantu abenza ngayo. Abantu abasawalandeleli amasiko wabo, abantwana bakhule emakhayeni ngoku abawazi amasiko wamakhaya akhulela kubo, balandela kakhulu isiKristu. Abantu abaninzi abasakholelwa kubantu abadala ukunqula kubantu abadala .

Isinxibo sanamhlanje siye sachaphazela isinxibo sendabuko ngendlela ezininzi, kuquka ukuthabathela indawo impahla zemveli, ukukhuthaza indlela zanamhlanje zokunxiba izambatho zemveli nokuchaphazela indlela abantu abazijonga ngayo.

Izipho ezilungileyo endinokuziphatha ingaba ziimpahla, ibe zingubo zokombatha, ibe zizitya, izinto ezifana nezo.

Abantu abazalanayo xa bethe benza inyala elinjengelo ndicinga uba kungafuneka uba kungxengxezwe kwisihlwele saloo ndlu, kwizinyanya zaloo mzi. Kube khona umsebenzi owenziwayo ukushweleza, kucelelwe uxolo abantu abenze elo nyala, kube khona nesilwanyana esizawuhlatywa sixhelwe kwenzeke ukuba kuhlanjwe umzi, kuhlanjwe elo nyala omzi.

Abantu abangahlobenanga nomkhwetha abavumelekanga osuthwini. Esuthwini kuvumeleke usapho, ibe ngabona bantu basondelana nomkhwetha, bamhambisele ukutya nezinto akazozidinga. Ndicingela uba kwenzeka uba ahlale ephephile ngawo wonke amaxesha.

Indlela ezinokusetyenziswa ukugcina iinkolo neenkcubeko zethu kukugcina amasiko ethu nezithethe, kufundiswe izizukulwana ngamasiko ekhaya, bazokwazi nabo ulwazi olo bazawube balufundile balugqithise nakwabanye, usiko lwasekhaya luqhubeke ngaloo ndlela.

Ukutya kwesintu endikuthandayo ngumngqusho, umphokoqo, umqombothi, umleqwa. Kunala nto ezenza uba ndizive uba ndingumXhosa wokwenyani, ndingumXhosa manyhani nyhani.

Kumaxesha amandulo imisitho yokunikela igama yayingekokubhiyozela ubomi obutsha kuphela kodwa yayikukhumbula iziganeko.